Ee ndo no ḓi vhuya nda kwamea nga migwalabo ya mabisi musi ndi tshi khou lingedza u ya mushumo, tshikoloni heḽo ḓuvha ro balelwa no tou ya tshikoloni ro fhedzisela ri khou tou huma ngori ho valiwa na na bada.

Tshumelo dza vhuendedzi arali dza bala zwi ita uri vhaaluwa vha balelwe u ya dzi kiḽiniki hu tshe na tshifhinga ende na zwiḽiwa zwi a konḓa uri zwi swike fhethu hu no nga mahayani arali tshumelo dza dza vhuendi dzi tshi khou konḓa.

Nga awara dza mushumo thekhisi dzi vha dzo ḓala nga maanḓa, a dzi bali u tshi khou tea u ya mushumoni dzi vha dzi khou tou gidima.

Ee ndo no ḓivha na vhukwamani vhu vhonalaho na vhalanguli vha mutevhe, yo vha tshenzhemo ya nṱhesa ndo vhona vha vhathu vho no pfhesesa nga maanḓa ya.

Arali ndi tshi ḓitika nga muṱa nga muṱa kana nga dzi khonani dzaṋu kha zwiendedzi, ndi zwa uri vha vhuya vha neta vhaḽa vhathu ngo ni ṋea ḽitithi uri vha ṱuwe na ini fhethu arali vha tshi khou ṱuwa navho mushumoni vha ya neta. Zwino vha nga fhedzisela vha tshi vho tou ni shavha noni shavha, zwino a u tei u ḓitika nga nga nga nga mu goloi ya muṅwe muthu ndi khwine u ḓishumisela goloi ya ya private ya nnyi na nnyi yeneyi.

Ee pfhaneleo dzine nda dzi dzhiela nṱha ndi dza uri u tea u mu ṱhonifha, futhi u si pose zwithu fhasi zwezwi u tshi khou ḽa ngori vha a zwi kwatela zwithu na u vala vothi, u tea u vala vothi zwavhuḓi ngori nazwo vha a zwi kwatela.

Na uri zwi a vhanga migwalabo ndi musi mabasi phuraisi dza hone dzi tshi vha dzi tshi khou gonya, dzi khou dzulela u gonya, ndi zwone zwine zwi a vhanga migwalabo ya vhathu. Nga maanḓesa mahayani kha vhathu vhanzhi, vhunzhi ha vhathu vha vha vha si na tshelede yo badela heyo tshelede nzhinzhi kha basi, ndi hezwo.

Ndi vhashumi vha no shuma badani vha ngaho maṱhirafiki tshumelo yavho i ya ṱoḓea nga maanḓa uri tshumelo dza vhuendi dzi dzi bvelele.

Maga ane a nga dzhiiwa hu u itela u thivhela u thithisea ha vhangwalabi ndi a tevhelaho, ri nga vhidza mapholisa uri a ḓe a vhe a khou langula saizwi hu tshi khou gwalabiwa, ra dovha hafhu ra ra ra amba na vha gwalaba uri vha songo kwashekanya dzi dzi dzi thundu kana mashopo kha a vhathu.

Vhaṋameli vha nga ripota hezwo zwithu zwa u hwala vhaṋameli vho fhiraho kana vho kalulaho nga nḓila yo kalulaho kha kha vha taxi association vha nga wana hone thandululo na vhone vhaṋe vha nga vhudza ḓiraiva uri thekhisi yo ḓala.

Vhaaluwa vha vhuponi ha mahayani, ndi nga ḓi tou ri hune nṋe nda dzula hone vha nga tshimbila nga milenzhe a hu tou vha kule kiḽiniki.

Fhedzi zwine zwa ṋetshedzwa nga kereke zwi thusa vhahulwane kho ri vha si ṱwe vha tshi khou tshimbila fhethu hu lapfhu, lwendo lu lapfhu vha tshi ya hafho kha izwo zwiimiswa, zwi a vha thusa nga maanḓa ngauri u ḓo wana vha tshi khou tshimbila arali vha vha tshi khou tshimbila nga milenzhe vha tshi ya afho fhethu vha a lenga u swika ngori vha tshimbila vha tshi a wela.

Masiandoitwa ane a vha hone kha u hwala vhanameli nga nḓila yo kalulaho ndi a tevhelaho, ndi ya uri arali goloi yo i na vhathu vhanzhi vho kalulaho ya ri sa thekhisi ndi, vhathu havhaḽani vhoṱhe a vha nga ḓo wana tshelede ya RAF i ne ya vha Road Accident Funds nahone zwi dovha hafhu zwa vhea vhathu matshilo, a vhathu vho ṋamelaho heila goloi kha khombo ngoriwo kalula na wana u tea u pfha vhathu vhanzhi.

Thi thu vhuya nda ḓiwana ndi vhuima zwikepe , zwino ndi ngasi ambe athina tshenzhemo zwi tshi ḓa kha heyo mbudziso, ngori athi thu vhuya nda ḓiwana ndi fhethu hune havha na zwikepe kana ndo ndo vhona tshikepe nga maṱo anga.

Nṋe ndi vhona mafhungo a musi thekhisi i tshi khou hwala vhathu vhanzhi vho kalulaho zwi tshivha zwi songo tea nahone zwi tshi fanela u fheliswa, ngauri arali havhaḽa vhathu vha nga huvhala vhathu a vha nga ḓo wana na tshelede yau vha lilisa ine ya vhidziwa upfhi road accident funds zwino zwi fanela u fhungudzwa hezwo zwithu ngori zwivha zwi khou dovha zwa vhea vhaṋameli kha khombo.

Nṋe u amba ngoho ndi pfha zwi si zwavhuḓi ngauri, vha vha vha tshi khou nyaga unga vha khou nyanga uri u pfhuma nga riṋe vha si tsha sedza mitengo ya ya ya mimoḓoro, ndi amba nga maanḓesa kha mafhungo a dzi thekhisi. Nṋe azwi pfhari na zwavhuḓi naluthihi ndi pfhesesa uri i tea u tsa nayo ngauri yovha yo gonya nga nṱhani ha uri zwivhaswa zwi ngavha zwi zwi nṱha.

Zwithu zwine zwa nga itiwa ndi u tou fha mu mu mureili wa heyo goloi, ndi nga muṋea tshiṅwe tshithu tshine tshi anga kona u tshi rengisa tshine tsha nga khavara heyo tshelede heyo ine ya khou shotha uitela uri ndi sa tou lwesa nae.

Ndi nga pfha ndo dinalea zwihulu nga maanḓa, na heyo thekhisi ya hoyo muthu u ngari tshifhingani tshiḓaho ndi si tsha ṱoḓa na ui shumisa naluthihi ngori uvha a sa khou fara zwavhuḓi vhaṋameli.

Vhareili vha mahayani nṋe ndi nga ri vha tshau thoma ndi nga amba nga vho ḓiraiva fhethu hune hu ngavha ho tsitsikana, vhathu vha reila vha ḓiroboni vho no ḓowela u reila fhethu ho tsitsikanaho nga maanḓa. Hu no uri vhareili vha mahayani vho no ḓowela u reila fhethu hune a hu ngo tou tsitsikana ngau to ralo, ende ndi hezwo zwithu zwine zwa ngavha fhambanya.

Ee nṋe ndi vhona vhareili vha dzi thekhisi vha tshi fanela u ḓi rengela zwiḽiwa nga tshelede ine ya bva zwikwamani zwavho, ngauri heyi thekhisi mara zwavhuḓi vhuḓi ndi zwa uri arali thekhisi I yawe anga dzhia a a renga zwiḽiwa ngayo, zwino arali thekhisi a khou to shuma isi yawe ha tei u ḽa tshelede ya ya ya vhaṋe vha thekhisi ngori u mushumoni hoyo muthu, uvha a khou wisa bisinese ya muṅwe muthu ine a si yawe heyo bisinese.

Ee nṋe musi muṋameli atshi khou ṱuṱuwedza uri kha hu gidimiwe a mureili uri kha gidime a zwi mpfhari zwavhuḓi ngori nṋe ndi vha ndi khou ṱoḓa ri tshi tshimbile nga luvhilo lwo lu tendelwaho badani. Ngori athi khou nyanga uḓi wana ndi khou wana accident kana nda dzhena kha khombo ya goloi nda ḓi wana ndi tshi vho ḓo balelwa u tshimbila, kana ndi tshi khou lovha nga hezwo zwithu nga nṱhani ha uri vhaṅwe vhathu vha khou ṱoḓa hu tshi gidimiwa.

Wo lindela thekhisi uya mushumoni taxi rank, zwine nda nga ri ndi nga ṱangana nazwo nga maanḓa ndi u lenga u ḓala ha thekhisi nga matsheloni vhunzhi ha thekhisi dzi a lenga u ḓala, zwine zwa ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi swike mushumoni u lenga. Zwino ndi dziṅwe dza khaedu dzine ndi ya ṱangana nadzo nga maanḓa nga ndi tshi ya u ṋamela dzi thekhisi.

Zwine nda nga ri ndi a ṱangana nadzo ndi khaedu dza u lenga u ḓala nga ha thekhisi nga matsheloni, vhunzhi ha huvha hu sina vhathu nga maanḓa taxi rank zwino zwi ita uri ndi ḓi wane ndi khou lenga u swika mushumoni nga maanḓa, ngori vhunzhi ha tshifhinga.

Ndi tshi sedza hafha kha mafhungo au gonya ha mapfhura musi ni tshi khou shumisa goloi ya ya private, zwi ita uri ndi kundelwe u shumisa heyo goloi ngauri zwivhaswa zwi khou ḓura nga maanḓa a zwi tsha swikelelea, ende na muholo une ndavha ndi khou hola wone uvha usi munzhi, zwine zwa ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi ite ndi tshi ṱuwa nga goloi ya nnyi na nnyi ine yavha thekhisi.

Tshithu tshine nda tshi nyala nga maanḓa ngau shumisa train, ndi tsha uri train iḓo swika yani sia hanefho training station zwine zwa amba uri mini kana mini niḓo tea u tshimbila arali kana u dovha hafhu na shumisa maṅwe masheleni uya hafho hune mushumoni na khou shuma hone. Ndi tshone tshithu tshine nda tshi vhengesa nga maanḓa ngau shumisa train, ndi tsha uri ai ni swikisi hune na kho tea u shuma hone, ini tsitsa hanefho training station zwine zwia bora nga maanḓa ngori u tea u dovha wa tshimbila kana wa dovha wa fara iṅwe thekisi uri u swike hafho hune wa khou ṱoḓa hone.